Mo malobeng Mameki o ne a lla ka data a re e a tura. Mme ga a bereke. Bontsi ba batho ba lla ka data gore e kwa godimo. Mme ga ba bereke ene gompieno dilo di le dintsi di batla data.

Mo nakong ya segompieno go dirisiwa data thata. Nna ke dirisa data ya go tsena mo mafaratlhatlheng le mo inthaneteng. E e search-ang dilo tso tsotlhe tse di tlhokagalang. O tsena gongwe le gongwe mo go yona. Mme ke reka data ya kgwedi e ke e berekisang go fitlha kgwedi e fela. Mme ke berekisa data ya MTN e ke kgonang go nna kgwedi yo yotlhe ka yona. Mme data eo ke e reka three hundred and fifty rand, e leng hundred megabyte. E ke e berekisang kgwedi yo yotlhe go berekisa mabaka a otlhe a a tlhokagalang mo internet-eng. Mme e botoka thata ka gore o kgona go nna ka yona go fitlha kgwedi e fela.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fedileng, e ne e le ko tlase thata ka madi. Mme e le botlhofonyana gobane ke kgona go fetsa ka yona kgwedi. Mme nka rotloetsa batho gore fa ba reka data ba lebelele madi a data le gore data e tsaya sebaka se se kanangkang, le gore data ke e kanang kang. Mme e ka mo fitlhella sebaka se le kae. Ka jalo ke re ba tiye kwa MTN gore batle tle ba kry-e ditlhwatlhwa tse di ko tlase tsa data.

Ke data ya di-gig di le hundred e ka ntumedisang. Ka gonne ke kgona go fetsa kgwedi ka yona. Mme ke e itumelela gore ke kgona go thoma kgwedi ya ntlha ya letsatsi la kgwedi go fitlha go letsatsi la bofelo la kgwedi, ntse ke e berekisa data ena. Ke rotloetsa batho botlhe gore ba ikgolaganye le MTN go berekisa data ya bona e sesolo e e cheap-i, e e leng kwa tlase thata.

Thekenoloji ya five G e ka fetola dilo di le dintsi thata mo mafaratlhatlheng ka go tsamaela ka pele ga ditlhokwa tsa inthanete. Mme jalo ditšhono tse re ka di bonang ka thekenoloji mo mafaratlhatlheng, ke go ba ka dira gore e seke ya tshaba. Mme e phele ntse e le teng le network ya bona e phele e ntse e le teng. Ka jalo re ka se bone mathata fa re dirisa five G mo difounung tsa rona tse di dirilweng ka thekenoloji ya segompieno.

Tsala ya me Dinawa fa o batla go tsenya data ya gago, o reka pele airtime ya go tsenya mo mogaleng. Mme morago o ya go tobetsa one for one go tsenya airtime ya gago. Mme morago o batla ditshupo tsa go reka data mo founung ya gago. O tsenya tsone morago o tlhopha e e kwa tlase e o ka kgonang go e reka, gore o kgone go baakanya founu ya gago le go tsena ka inthanete.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako nka ya kwa lebenkeleng ka reka airtime. Mme morago ka reka data gore e fitlhe kgwedi e fela. Gore ke netefatse gore data ya ka e seke ya fela morago ga nako. Morago ga ke berekisa internet-e ke ya go tima data, gore e seke ya jega or ke ya ko kgethong e e leng teng mo founung ya go tima data le go save-a data.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka data fela. Mme fa ke batla mowa ke ya kwa lebenkeleng ebe ke reka mowa, gobane ke batla go founela ba losika le ditsala. Ke rata go reka data fela. Ka gonne e ko tlase ditšhono tsa teng di a itumedisa. Mme di a rekega.